U ya nga ha kuvhonele kwanga ndi vhona u nga uri zwimedzwa zwi si fhedzi zwi si, mavu a si vhaisale nga nga nga nga nga nthuni, ndi nga musi ho no kaṋiwa zwimedzwa. Ndi vhona uri zwino maitele ane ra nga tou ita ndi uri ri tou limela heḽa maṱanga kana tshokwane fhasi ri si tou a fhisa ngori musi ri khou fhisa ri vha ri khou tshinya mavu. Zwino maṅwe maitele ndi a uri ri si dzulele u lima tshithu tshithihi musi ro no kaṋa ngori tshithu tshithihi tshi a tshinya mavu, mavu ha koni u tou ḓowela tshithu tshithihi nga u tou ralo. Zwino ndi vhona u nga ndi yone nḓila ine ra nga shumisa ngayo u u kona u sa vhaisa mavu, u sa tshinya mavu.

Ndi vhona u nga zwine zwa nga itiwa musi hu tshi kaṋiwa mitshelo, mitshelo vha i ke nga nḓila yone, ende musi i tshi bikiwa i ṱanzwiwe.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga ikonomi vhunzhi ha vhathu vha Afrika tshipembe ri a nwa tie ende ri a shumisa maṱari haya a rooibos, zwino musi ho liṅwa rooibos heyi rooibos vhunzhi ha vhathu vha ḓo renga then ha kona u vha na ikonomi ikonomi yashu ya Afrika Tshipembe ya kona u aluwa.

Sunflower ndi ḽi luvha ḽo nakaho ḽavhuḓi nga maanḓa, ḽi na vhundeme kha vhuno vhupo ha ḽa Afrika Tshipembe. Sunflower ndi ḽi luvha ḽavhuḓisa, vhundeme ha hone ḽi ṱoḓa, a ḽi ṱoḓi maḓi manzhi, ḽi ṱoḓesa ḓuvha. Sunflower ḽo naka ndi ḽi luvha ḽa vhuḓisa ḽavhuḓi nga mannḓa tshoṱhe, ḽo nakesa. Ndi ḽi luvha ḽi tamisaho, ḽi ya shuma kha mi mi mishonga yeyi, mapfhura.

Ndi nga dzula fhasi na rabulasi na muṋe wa bulasi nda mu vhudza uri zwine a khou ita a si zwone a zwi ngo, a zwo ngo fanela ngauri mi mi mitshelo heiḽa ye ya wela fhasi a yo ngo kuna, a yo ngo naka. Mitshelo heyo a si yavhuḓi ngori miṅwe ya hone i ḓo vha yo tshinyala, zwi amba uri u khou rengisela vhathu mitshelo miṅwe yo si tshinyalaho, zwine a fanela u ita u tea u dzhia ndango yavhuḓi musi, a to, a ke mitshelo yo yo nakaho yavhuḓi a a rengise yone not hu dobeliwe na mitshelo yo siṋaho ya fhasi yo vhaisalaho.

Nṋe ndi tshi lavhelesa ndi vhona u nga ndi fanela u thoma nda tshekulusa mavu anga uri mavu anga o fanelwa ngo u limela tshimelwa, tshimedzwa tshifhio. Musi ndo no tshekulusa haaḽa mavu ndi ḓo kona u vhona uri tshimedzwa tshine nda nga tshi shumisa u lima tshone kha heiḽa mavu ndi hetshi, ngori mavu o fhambana, o ya nga u fhambanana o fhambanana zwino ndi fanela u shumisa zwimedzwa zwo fhambananaho. Ndi fanela u dzhia mavu heiḽa u ya nga u angaredza ndi ya sengulusiwe, ndi vhone uri hafha hu ḓo shuma, hu ḓo vha na tshimedzwa hetshi tshiṅwe, hafhu ha dzhena tshimedzwa heyi hetshi, hafha nda ṱavha tshiṅwe tshimedzwa u ya nga ha nṋe. Ndi vhona u nga ndi hone, ndi vhona u nga ndi zwone zwine nda nga ita u thoma uri ndi si tshinye mavu anga nga u ṱavha zwimedzwa zwo fhambananaho.

Ee ndi nga ṱalutshedza nga nḓila heyi ya uri zwimedzwa he hezwi zwa dzi green na mikapu kha ikonomi ya South Africa zwi nga, kha ikonomi ya Afrika Tshipembe zwi nga tambudza heyi ikonomi i nga hula ya vha nṱha ngori vhunzhi ha vhana vhashu vhaṱuku vha ḽesa yone mikapu nga matsheloni na riṋe vhahulwane ri a ḓi ḽa mukapu nga matsheloni. Zwi a ṱaṱa ya vha nṱha, ra ḓiphina nga maanḓa, ra vha, i na pfhushi, i na dzi vithamini dzavhuḓi. Ya vhana na zwithu zwinzhi nga nga ngomu ha dzi green, zwino ndi vhona u nga musi hu tshi khou ṱavhiwa heyi dzi green na mikapu kha mamaga ashu mu, a takula ikonomi ya Afrika Tshipembe.

Nda ḓiwana ndo ṋekedzwa tshikhala tsha u lima ndi nga lima murambo, murambo ndi ndi wone une vhunzhi hashu vhathu vha Afrika Tshipembe ra u funa nga maanḓa, ra ra shumisesa wone. Nda dovha hafhu nda lima na maḓabula, maḓabula a ri a shumise nga maanḓa, ra lima dzi nḓuhu. Vhunzhi hashu ri a ḽa dzi nḓuhu, vhaṅwe mara vha na malwadze a dzi nḓuhu, a vha ṱoḓi u ḽa dzi nḓuhu, zwino nṋe ri a ḽa dzi nḓuhu nga maanḓa.

Nṋe ndi takalela mitshelo i ngaho maafukhada, maapuḽa, mapiere na ma magwavha na mitshelo ya dzi na dzi nḓirivhe hedzi, ndi miṅwe ya mitshelo ine nda i takalela.

Ngeletshedzo ine nda nga i dzhia hafha, a ḽi khou vhuya ḽa rikhoda, ngeletshedzo ine nda nga i dzhia hafha ndi ya u tumula davhi ḽa muri, ndi vhona u nga ndi yone nḓila ya khwiṋe nyana kha u ṱavha muapuḽa, ndo to shumisa davhi ḽa muri u fhirisa thanga ngauri tshiṅwe tshifhinga thanga a dzi nga melise zwone.

Hayi ngauri a hu na, a hu na maswiri manzhi ane, a hu na maswiri manzhi avhuḓi hafha kha ḽa Afrika Tshipembe zwino ikonomi ya Afrika Tshipembe a i nga aluwi, i nga si hule, zwino ndi vhona u nga ndimo ya maswiri i nga si kone u maanḓafhadza ikonomi yashu.

A vho ngo ḓalesa nga, vha nga si vhuyedze nga tshithu ngauri vhunzhi ha vhupo hashu a vhukoni u vha na, a vhu koni u vha na kumele kwavhuḓi kwa nḓirivhe, zwino vha nga si vhuyedzwe nga tshithu ngori mavu ashu ha koni u tou u tou u vha na pfhushi ya dzi nḓirivhe uri dzi tou ita nga maanḓa, zwino vha nga si vhuyedzwe nga tshithu.

Mu muxe maga a hone ndi a uri ri fanela u tevhedza ma hu fanela u tshekulusa mavu a hone uri o fanela na u ṱavha muxe, ra dovha ra shumisa manyoro ra dovha ra shumisa mushumo, mupfudze na mushonga wo fanelaho u shulwa kha muxe na u ṱahula ngori muxe tsheṋe zwavhuḓi vhuḓi nga inwe nḓila, zwino u tou vha na ku ṱahulela kwone kwa tsheṋe.

Nga nga vhu vhuria ngauri a i ṱoḓani na mufhiso zwino ri nga si ṱavhe nga tshilimo, ri ḓo tea u i ṱavha ngori nga vhuria ngauri khavhishi i ṱoḓana na phepho nga maanḓa. I ṱoḓana na murotholo a i ṱoḓani na mufhiso, ya vha na mufhiso i ya oma. Zwino a nga a ḓo alusa zwone zwavhuḓi, so nga vhuria i aluwa zwavhuḓi yo nona i na fushi futhi nga nṱha.

Ho khavhishi dziṅwe nḓila mbili dzine ra shumisa ngadzo khavhishi, ndi shumisa sa muroho, wo u ḽa sa tshisevho, ra dovha hafhu ra dzi shumisa for u ita dzi salaḓi, zwezwi dzi salaḓi dzavhuḓi zwezwi hu na zwimima na mini na zwoṱhe. Ndi dzone nḓila mbili dzine nda dzi ḓivha uri khavhishi ndi dzi shumisa khadzo, ndi dza ndeme.

Khavhishi dzi songo fhela, dzi songo ḓa dza dzhiiwa, ndi nga ita, ndi nga ita ṱhoḓea dzoṱhe uri ndi dzi rengise nga mutengo wa fhasi, dza sa fhela ndi ḓo ita uri dzi phakheka, ndi ḓo ita uri vhathu vha ḓe vha dzi dzhie nga mahala ngauri a zwi thu, a zwi nga thusi tshithu uri ndi dzi khiphe. Yo, ndi dzi ndi vhe nadzo musi, ndi vhe nadzo dzi siṋe nda litsha u fha vhathu, zwino ndi vhona u nga ndi nyimele ya uri ndi tou fha vhathu ngauri namusi nda xelelwa nga ngadzo zwi ḓo ḓi vha zwi khwiṋe u fhirisa u tou dzi litshedza siṋela fhasi.

Ndi vha na mutakalo wavhuḓi, i dovha ya mpha dzi vithamini dzavhuḓi u ya nga u fhambanana. Zwino ndi vhona ndi i yone mbuyelo yavhuḓi ngauri a i ṱoḓi zwithu zwinzhi, ndi a kona u i ḽa yo tou ralo ndi songo i ṱanganisa na zwiṅwe zwithu zwinzhi. Nda wana fushi yavhuḓi, nda vha na mutakalo wavhudisa nga maanḓa i sa and wo ku, wo nonaho.

Ndi mushonga wa mavhele wo fafadzela mavhele, ndi wone une wa fhungudza zwivhungu. Nga dzina athi tu ḓivhavho ṋne mara ndi ḓivha zwa uri ndi mushonga wa mavhele wo no fhungudza zwivhungu nga maanḓa manzhi. U a fhungudzea zwivhungu, wa fhungudza na mushonga wa tsheṋe, ee u ya fhungudza zwivhungu.

Ndi ndimo ya muxe, ndi ndimo ya mutshaini, ndi ndimo ya tshipinatshi, ndi ndimo ya khavhishi, ndi, ndi yone ndimo dzine dzi a vhuyedza nyana kha tshitshavha kha kha zwa masheleni, dzi a vhuyedza nyana.

Ee kha vhupo, kha vhupo hanga vhunzhi ha vhathu vha dzhiela nzhele kha u lima zwimedzwa zwine vha vhuyedza vhuyedza vhone vhane vha nga sa zwimedzwa zwa mavhele, mirambo. miroho yeneyi ya, ndi zwone zwithu zwine zwi a vha vhuyedza badi nga maanḓa, zwi a vha vhuyedza kha ndimo zwi a vha vhuyedza.

A dzi ṱoḓese ḓuvha nga maanḓa, zwino ndi ngazwo vha tshi shumisesa o dzi lima vhuria, u fhirisa ho dzi lima tshilimo ngauri nahone dzi a dovha hafhu dza pakata nga maanḓa dza vha na na, dza melesa zwavhuḓi nga maanḓa dza takala. Ndi yone nḓila ine nda vhona vha tshi shuma, vha tshi funesa u dzi lima ngadzo vhuria.

Hai vhuponi ha hashu a ri koni u ṋosa ponḓa nga uri mavu a shu hango fanela u ṱavha phonḓa. A dzi koni u aṋwa nga nḓila yo fanelaho, nahone a thi ḓivhi na zwo uri dzi ṱavhiwa nga ṅwaha mu, nga khalaṅwaha ifhio.

Maga ane ra fanela u a tevhedza musi ri tshi ṱavha nḓuhu. Nḓuhu i ṱavhiwi nga tshanḓa. musi ri tshi gwa madindi ri posa nḓuhu nga mulomo. Ri panga nḓuhu mulomoni ra tou dzi pfela, ndi hone dzi tshi ḓo pakata zwavhuḓi, dza mela dzo takala .

Zwine nṋe nda takalela u zwi ṱavha ngadeni yanga. Ndi u ṱavha muroho wa mutshaini, na khavhishi, na nḓuhu. Nga uri ri tshi zwi sedza, ndi zwone zwi re na makete muhulu kha vhupo hashu. Zwi a kona uri vhuyedza kha sia ḽa ikonomi.

Ndo lingedza u ṱavha murambo, fhedzi wa si tshile nga uri hovha mvula yo vha i khou konḓa, nga maanḓa. Maḓi o vha a siho vhuponi hashu, ndi yone khaedu ye nda ṱangana nayo musi ndi tshi ṱavha murambo, zwithu zwanga zwa si ite.

Hayi vhu vha vhu songo ḓala mutakalo, hu vha hu sina mutakalo wavhuḓi, nga uri musi golou gorowu yo ḓalesa, i vha i songo ṱangana i yoṱhe. I vha yo ṱangana na dzi ingridients dza vhu, dzo fhambananaho dzine dza ita uri vhurotho vhu vhe nga nḓila heyo. Zwino musi yo ḓalesa i vha isi tshena mutakalo wavhuḓi.

Mukapu une nda takalela u ḽa nga matsheloni, ndi mukapu wa makhaha. Nga uri wo shumiswa, wo itiwa nga mavhele, wa itiwa nga nga dzi green nga dzi goruwu. Mukapu uyo una fushi vhukuma, honeha uri fha dzi vithamini dza vhuḓi. Ndi ngazwo ndi tshi takalela u ḽa.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou ḽa, nda pfa uri ndi khou ḽa muswa kana vhukapu vhu, vhu re na dzi vithamini dza vhuḓi. Vhuswa ha vhuḓi, vhu no ḓifhelela zwavhuḓi.

Ndi makhaha ndi, ndi gurowu yo ṱangana na mugayo. Zwiṅwe a thi ḓivhi zwo uri makhaha ndi nga to a ṱalutshedzisa hani mara, makhaha ndi a vhuḓi. A itiwa kha mukapu na kha vhuswa, na kha zwi, na kha mahalwa a Tshivenḓa.

Ni tshi khou ṱavha, musi ndi khou ṱavha gurowu. Gurowu imela nga nḓila yo fhambananaho, ri to hasha thanga yo vha i khou soko u mela yone iṋe, i vha i kho soko u mela. Ri vha ri khou to hasha thanga, maṱavhele ayo ri to hasha dzi thanga. Ra hashekana na egere yoṱhe.

Ndo dzhia nda dzi vunḓekanya zwavhuḓi. Nda dzi ita zwavhuḓi zwipiḓa, zwipiḓa, zwipiḓa zwavhuḓi. Ndo i bika nga maḓi o u fhisa, ya ṋoka, nda i rithelela zwavhuḓi. Nda shela mafhi nga nṱha a luvhisi, nda kona u ḽa.

Jungle oats yo yo itiwa nga nga nga gurowu, na na mavhele. Ya ṱanganyiswa na goru na mavhele, Jungle oats, na dzi nḓuhu, ndi dzenedzo dza zwithu zwo shumisiwaho kha Jungle oats. Na zwithu zwo nonga dzi nḓirivhe nadzo dzo shumiswa kha Jungle oats, na zwithu zwo nonga dzi siṱuruberi hezwi, zwo shumisiwa na kha Jungle oats. Ndi dzone zwithu zwine, musi hu tshi itwa, zwashu ndi zwone zwo shumiswaho u ita mukapu wonoyo.

Ngoho u amba ngoho, nṋe thi u ḓivhi mutshelo wa kiwi, mara u vhonala u mutshelo une wa vha na dzi vithamini dza dzi vithamini dza vhuḓi. Wa dovha hafhu wa vha na mitshelo ya vhuḓi nga maanḓa. Wa dovha hafhu wa ḓifha, unga miru unga miru muvhala wa maruni nga nga nga nga nga nga ngomu u yellow. Nga ngomu hu yellow.

Maapuḽa ndi a kona hafhu u a shumisa kho u ita dzi saladi. Nda dovha hafhu nda shumisa na kha wa panga kha kha kha kha kha dzi danuni, nda ḽa na o a kha dzi danuni. Nda dovha hafhu nda shumisa kha kha kha u tou a ḽa, a na a na miṅwe mitshelo yo ṱangananaho. Kana sa dzhusi, dovha nda a ḽa o ita dzi dzhusi, a shumisa kha zwezwo zwithu.

Ho dzhiiwa maswiri a kiwa nga muthuni, a swotoliwa makanda. Ha dzhiwa dzi mbavhe dza maswiri dzi pangiwa nga ngomu kha kha mitshini wo u hamula. Wa hamula heiḽa maḓi oṱhe a swiri, oṱhe heiḽa maḓi oṱhe aswiri a hamuleliwa fhethu huthihi. Ubva hafho vha ṱanganisa na dzi khemikhala dzo yaho nga u fhambana fhambanana. Vha vha vha dzi ṱanganisa uri zwi si kone u pfala zwavhuḓi uri ndi dzhusi, sa tu to pfala uri ndi swiri.

Vhuponi ha hashu mbudzi ri dzi shumisa sa ṋama, ra dovha ra to zwi, ra dovha ra shumisa sa, sa tshifuwo tshine ri fuwa u tshilisa. Vhunzhi ha vhathu a vha tami u fuwa mbudzi, nga uri mbudzi i a shengedza. Vha pfa i tshi vha lemela, i tshi vha lemela mara fhedzi vhunzhi ha zwifu ha mbudzi ngeno, dzi a fuwiwa nga maanḓa.

Tshanduko ya kiḽima i thithisa zwiḽiwa ḽifhasini. Zwine ri tou ḓi ṱavhela zwiḽiwa musi i tshi tshintsha. Tshiṅwe tshifhinga ri shumisesa mvula nga maanḓa nga uri a ri to vha vho na maḓi ashu nga maanḓa. Musi dzi mvula dzi si tshaṋa, zwimelw zwime zwimedzwa zwine ra ṱavha a zwi tsha, a zwi tsha mela zwavhuḓi. Zwiṅwe a zwi tsha pakata zwavhuḓi ngo uri hu vha ho no vha na tshanduko. Zwino zwi khosa uri zwiḽiwa zwi zwi zwi ita uri zwiḽiwa zwi vhe zwiṱuku. Zwiḽiwa zwi dovhe hafhu zwi si tsha vha zwinzhi, zwi dovhe zwi zwi a wisa na ikonomi ende zwi vha zwi si tsha wanalesa zwiḽiwa.

Hai dzi a laṱiwa ngauri ha na mushumo mathenga a zwinoni fhedziha vhaṅwe vha dzi shumisa, vha dzi rengisa. Ndi zwine zwa itea kha mathenga a zwinoni, vhaṅwe vha rengisa vha ita dzi tshumelo dzavho, vha ita zwishumiswa zwi no nga dzi tswielo kana zwo fhufhura mabuse.

A zwi dzhii tshifhinga tshilapfhu u ṱhukhula khuhu, zwo no sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ende musi yo no ṱhuvhiwa ya sala yo naka ha sala ṋama fhedzi.

Ee, lu a aneiwa zwavhuḓi, lwa oma zwavhuḓi, nga murahu lwa kona u vheiwa zwavhuḓi fhethu havhuḓi uri lu si vhaisale lu dovhe hafhu lu ḓo shuma zwavhuḓi.

Ri senda ṋama dzo salelaho khalo, u bva hafhu ra lu anea lwa oma, u bva hafho ri a kona u lu shumisa u bveledzisa zwibveledzwa zwi no nga zwienda, zwiambaro na zwiṅwe zwo fhambananaho u ya nga u ya ngo fhambanana hazwo ro shumisa lukanda lwa tshifuwo kana ra ita dzi ngoma ngalo.

Ee ndi zwa ndeme uri ngauri zwi a fanela u shumiswa nga mutevhe wo teaho musi ri tshi ṱhuvha ngauri ra shumisesa ane a khou fhisesa a khou fhirisa mpimo, khuhu i ḓo ṋurunwa i ḓo sala i si tsha ṱhavheya zwavhuḓi, zwino ri tea u shumisa mufhiso wo teaho uri ri na musi ri tshi ṱhuvha ri ṱhuvhe zwavhuḓi zwi sa khou sutukana.

Ee, a vheiwa fhethu hune ha khou rothola zwavhuḓi uri a si vhaisale, a ri a vhei fhethu hune ha vha hu khou fhisesa nga maanḓa, ri a vhea fhethu hune ha vha hu khou rothola musi a saathu ya mimakete ngauri ra vhea fhethu hune ha vha hu khou fhisesa a ḓo tshinyala. Ri a vhea fhethu hune a hu khou tou fhisesa zwavhuḓi, hune na dzi temperature dza hone dzi dzi khwiṋe dzi a dza swikelelea, a dzi nga koni u tshinya mafhi.

Mutakalo u thogomelwa nga nḓila yo teaho ari faneli u fhirisa tshikalo musi ri tshi khou ṱhavhiwa, a ri fhirisi, a ri shumisi zwithu nga nḓila i si yone, ri shumisa tshikalo tsho teaho.

Ee, hu na miraḓo yo yaho nga u fhambanana fhambanana i re na vhutsila musi i tshi khou shumisa lukanda u ita zwishumiswa, vhaṅwe vha kona u shumisa u ita zwienda, vhaṅwe vha shumisa ita dzingoma, vhaṅwe vha ita zwiambaro, vhaṅwe vha ita malungu ngayo.

Ee, hu na nḓila dzo yaho nga u fhambana dza u bvisa lukanda dza sialala dzine a si vhoṱhe vha no zwi kona, dzi tou vha na vhathu vha no zwi kona.

Hai, a hu na mvelele ya hezwo zwithu, a thi thu vhuya nda ṱangana nazwo, a thi thu vha, u bva tshe nda vha hone a thi thu vhuya nda pfha hu na mvelele ya no ya ya u ṱhavhiwa ha zwinoni nga tshifhinga tshithihi zwa zwa vhaṱambo kana mini, a thi thu ṱangana nazwo hezwo zwithu.

Nḓila ine nda vhona i khwine ndi ya u ṱhukhula ha mutshini fhedziha kha vhupo hashu ri shumisa, ri ṱhukhula khuhu nga zwanḓa, ndi hone dziṅwe nḓila dza tsini dzine ra shumisa dzone musi ri tshi ṱhukhula khuhu.

Ee, ri a vha ḓivha vha tshila nga u rengisa mikumba ya zwifuwo ngauri vhunzhi ha vhathu vha Afrika Tshipembe mikumba ya zwifuwo ri shumisa zwithu zwinzh nga maanḓa, miṅwe ri a i shumisa sa dzi thovho, miṅwe ra i shumisa zwa u ita dzi ngoma, ra i shumisa zwithu zwo fhambananaho.

Ee, maga ane a katelwa musi hu tshi bviswa lukanda lwa mbudzi kana lwa nngu ri thoma ra yo vhulaya u bva hafho ra i viya nga kha kha khando dzayo, ra i viya hoṱhe kha khando dzayo, ra i gidimisa lufhanga nga vhukati hayo, ra vula vhukati ha thumbu, ra i vula ra i swarula zwavhuḓi lwa bva lu si na ṋama.

Ri dzhia ra hunga kholomo na muri ra vhofha muṅwe mulenzhe hangei, ra vhofha muṅwe mulenzhe hangei, ra ima vhukati ha phara dza milenzhe ra vhea tshibakete kana ravha, ra thoma u ṱanzwa, ra thoma ra ṱanzwa, u bva hafho ra hamula nga nga zwanḓa ri khou shumisa zwanḓa, ri tshi hamula ri tshi hamulela kha tshibakete kana ravha.

Musi ndi tshi khou ṱhukhula khuhu ndo wana uri tsheo heyo, tshenzhemo heyo, tshenzhelo heyo yo vha yo leluwa nga maanḓa yo leluwa sa lune yo vha zwi si zwone zwithu zwe nda vha ndi songo zwi lamulela, ndo vha ndi khou ri zwi a konḓa nga maanḓa mara fhedzi nda wana uri mini zwo leluwesa nga maanḓa.

Ee, ndo no shela mulenzhe khadzo ndi na tshenzhelo yazwo, musi ri tshi vhulaya kholomo ri tou ṱoka lufhanga nyana hafha vhukati ha ṱhoho na na mukulo ya wele ya welela ya fhela nungo, u bva hafho ra dzhenisa lufhanga ra viya ra viya, u bva hafho ra bvisa mukumba wayo ra i aṅara muyani, u bva hafho ra ṱhukhukanya zwipiḓa nga zwipiḓa ri tshi panga maravhani na kha mafagi.

Nḓila ya u thoma tshifuwo ri tshi vhulaya nga lufhanga, tshiṅwe hafhu u ra tou tshi nwisa khothe maḓini, ra tshi panga maḓini. Tshiṅwe hafhu ra tou, tsha tou thun, tsha tou thuntshiwa nga tshigidi.

I ṱhukhukanyiwa zwa vha zwipiḓa zwipiḓa ya vha nga zwipiḓa nga zwipiḓa nga zwipiḓa nga zwipiḓa i tshi pangiwa nthuni iṅwe vha i randa zwavhuḓi, vha i aṅara ya vha mukoki, ya vha mukoki.

Zwifuwo zwi no nga zwa nngu, nngu ya vhuya ya lila nga maitele ashu a ri tsha isa phanḓa no i vhulaya ngauri i ya ula, maṅwe maga hafhu musi ri tshi vhulaya tshifuwo tshi no nga sa kholomo, kholomo ri tea u vha ro i hunga zwa vhukuma lune a i nga ponyoki ngauri ya ponyoka hafhu, i ḓo fhedza i tshi khou huvhadza muṅwe na muṅwe ane a vha hone hanefho. Ndi maṅwe maga ane a tsireledza ane ri fanela u tou a tevhedza zwa vhukuma.